Ba ka itshireletsa ka gore ba bue le mokgweetsi gore ga a sa tlhole a driver sentle a lapile, le gore a dumele mothusi wa gage e be ene a kgweetsang, ene a kgone go ikhutsa.

Ke ka ntlha ya gore batho ba ba drive-ang dikoloi tsa diporaefete ke ba bantsi, and-e ga ba rate go latelela melao, bongwe ba bone ba be ba dirisitse diritibatsi kgotsa ba nwele.

Ke nagana gore ba dira go lekane ka ntlha ya gore, bangwe ba bagodi mo dibuseng ga ba sa tlhole ba patela, if ba patelela, ba patela madi a ka kwa tlase thata. Ka jalo, ba tlhaloganya gore ga ba kake ba afford-a go patela madi a mantsi, jaaka ba sa tlhole ba na le ditiro.

O tshwanetse go tlhola gore koloi ya gago e mo maemong a siameng, mathaere a koloi ya gago a tletse, o na le petrol-o e lekaneng ebile o check-e gore o tla kgona go o sa ikhutse, go fitlha kwa o yang teng, if o ka se kgone o kry-e plek-e ya boikhutso, ga o setse o lapile gore o ikhutse, o kgone go ga o setse o sa lapa.

Go tsamaya ka baesekele go go thusa go aga mmele wa gago, o kry-a le nako ya gore monagano wa gago o kgone go relax-a, gore o itsamaele o build-a le di-muscle tsa gago. So ke tsela e ntle ya go exercise-isa mobele wa motho, ebile ke nako e e siameng ya gore o kgone go inagana bontle ga go tshwenngwa ke sepe.

Terena ga e tlhwatlhwa godimo e siame, bothata ba ona fela ke gore e na le go senyediwa, o tla fitlha meberekong thari e le gore ne e stuckile ka ntlha ya tshenyo e kana-kana ya di-cable-e tsa diterena.

Ee, re santse re tlo loga leano le le rulaganya leeto le lengwe, mme re tla dirisa sediriswa sa transport-o se se fapaneng go na le se re se dirisitseng, ga e le gore ne re berekisa dibese nako e e tlang re tla berekisa di-taxi kapa diterena.

Dipalangwa tsa metsi ga di sa tlhole di berekisiwa thata, batho ga ba sa tlhole ba di kgathalela, ba berekisa mo-sort-o o mongwe wa dipalangwa, gore di kgone go somarela ke ka ga di ka tlhokomelwa, di a thoma dimarketiwa sešwa, mme le price-e ya teng ya theosiwa.

Ke nagana gore borukhutlhi bo cause-iwa ke go jelana mona ke batho ba e leng gore ba batla gore business-e e be ya bone ba le nosi. E ka ba e le batho ba ditekisi kgotsa ba bona gore di-e-hailing di kgona go tsamaya masigo ebile tlhwatlhwa ya tsone e kwa godimo, ba nagana gore motho o berekisang e-hailing, ke motho o a ka tswang a tshwere madi kgotsa difounu tsa maemo a kwa godimo, ebile ba bona e le kakanyo e ntle gore ba kgone go kry-a dikoloi.

Tsela e o bonang lefatshe ka yona, ka mokgwa view eo e bonang ga o le ko godimo, gore lefatshe le lebega le le jang ga o le kwa godimo, le nako e travel-ang distance-e e telele ka ona.

Ee ee, molao ona ba o berekisa fela ga ba tsamaya mo ditseleng tse di nang le dikoloi.

Ditsela tsa rona mo Aforika Borwa di senyegile, ga di tlhokomelwe jaaka ditsela tsa mafatshe a mangwe.

Go na le go ba le batho ba e leng gore ba patrol-a kgotsa ma traffic cop a fetang mo dipolekeng tse di , gore ke bone ba ka re fang thuso, ga ba se teng o tlabe o bone thuso ga go ka feta bangwe gape, le ba bona ba travel-ang ka tsela ona eo.

Ke nagana gore e ka tokafatsa gore baeti ba tlo kgona go bona gore kwa pele ba tlo kopana le eng ka dilo tsa thekenoloji, ba kgona go check-a gore weather e siametse gore ba ka kgona go travel-a kgotsa go ka tswa go na le dikotsi mo tseleng eo, ka thekenoloji.

Selo se se ka ntlhotlheletsa gore ke tsamaye ka baesekele ke ga nka berekela gaufi le gae, ebile ke ga e le gore ke ipaakanyetsa gore ke be fit. Nka e dirisa gape gore mmele wa ka o kgone go ba mo maemong a siameng.

Ke nagana gore ke kakanyo e e siameng gore bagolo ba palame mahala mo matsatsing a a rileng a kgwedi, seno se ka ba tswela ka gore ba ka kgona gore ba boloke tšhelete ya bona, gongwe ba ba nametse mahala ka 'tsatsi a bone la gore ba kry-e SASSA ya bone.